Ilula loo nto leyo. Kuzawufuneka oochwephesha bafundise i-AI ulwimi lesiXhosa khona ukuze nathi xa sifuna uthetha sidlulisa umyalezo, uvakale.

Ndingeva kabuhlungu kaloku kuba kaloku loo nto iyawuthi mna ndidlale ngemali yam, ayifuneki into yoba umntu athenge izinto angazuzisebenzisa. Ndingeva kabuhlungu kakhulu.

Ingayinto entle kakhulu leyo kaloku kuba xa nilusapho niyakwazi ukuba sezikamereni ezohlukeneyo umntu afune ubukela into afuna uyibukela. Xa kuzawubakho umqathango nomlinganiselo kwinani labantu abanokwazi ukuyisebenzisa ngexesha, iyasibetha thina bantu bayithengileyo le le le mistrimisho ifana nooNetflix nooShowmax. Ingantle kakhulu uba bangavula inani kwangexabiso elifanayo.

Ukuzibekela ixesha lokuyiyeka loo nto leyo iyakukhuthaza ukuba wenze le nto ufanele uba uyayenza kude ufike elaa xesha kunoba ungazibekeli ixesha. Kuba xa ungazibekelanga ixesha uyakwazi ukuphazamiseka nangantoni na ephazamisayo ungakwazi ke ngoku into intoba uyigqibe le nto ubusithi uzayenza, ibe kukufunda okanye ukwenza umsebenzi wesikolo okanye nokuya ejimini. Funeka uyazi intoba uyaliseka eli xesha ofuna uliseka for eli ulibekileyo for ukuyeka le nto ubusithi ubuzayenza.

Ilula loo nto leyo. Uba nabantu bakho obaziyo intoba abasoze bayicishilele kwi-social kwii-socials zabo into ezingeyonyani. So uba nabantu bakho obaziyo intoba lo mntu angathetha ngale nto mandihambe ndiyokhangela kwikhasi lonxibelelwano khona ukuze ndijonge intoba ingaba naye uthetha le nto inye na okanye uthetha into eyohlukileyo.

Ayonto intle leyo kuba kaloku loo nto leyo ibuye ithi ibonakalise intoba inene apha emhlabeni akulinganwa. Juba baza bakhona abantu abazaba nayo imali yokulithenga olo lwazi but abo bangenayongo imali yokulithenga olo lwazi, ithi loo nto leyo bona baya kuhleleleleka bona mhla kwafumaniseka into yoba funeka lusetyenzisiwe olo lwazi elo ukuze umntu aphile.

Zenza ukhuseleko lube ngcono kuba kaloku iWi-Fi, uba yiWi-Fi yakho ivulelekile kwi-community loo nto leyo ithi nee-hackers bangakwazi ukungena through iWi-Fi yakho bakonekthe kwizinto zakho oziqhagamshe kwiWi-Fi yakho babe ulwazi kwikhompyutha yakho nasemfonomfonweni yakho. Ngoku ke iphasiwedi ibalulekile kwiWi-Fi.

Ewe, iWi-Fi yasimahla ibaluleke kakhulu. Ngenye imini ndikhe ndathi ndisetshe bhankini ndisalinde intoba makavule ndakonektha kwiWi-Fi yebhanka ndakhangela intoba ingaba le bhanki ndikuyo na izawukwazi undinceda ukuba ndenze ipaspoti. Ndafumanisa intoba lebhanki ndikuyo ayizukwazi undinceda kwanyanzeleka intoba ndingabisalinda bavule, ndihambe ndiye kule bhanki ndinoncedwa kuyo. Ngaphandle kolo lwazi okanye ngaphandle kwaloo Wi-Fi yasimahla, ngendingakhange ndilwazo olo olo lwazi olo, ngendalinda phaa kwade kwavulwa.

Eneneni andiqinisekanga ngomthetho kodwa ke ndinento ethi akumelanga uba idatha idura okanye ixabisa ngolu hlobo ixabisa ngalo ngoku, nqwa nombane kuba kaloku sithenga into esingayiboniyo, esingenoyibamba ngesandla. Bekungamelanga ukuba ixabisa ngolu hlobo.